Uma bengizokhetha umsebenzi engingawenza ihora elilodwa nsuku zonke, ukuze ngingenelwe imali, ngingakhetha ukudala okuqukethwe, phecelezi i-content creation, njengokubhala izihloko, ukwenza amavidiyo, noma ama-podcast ahlosiwe, noma ukusabalalisa ulwazi oluwusizo ezinkundleni ezifana no-YouTube, TikTok, Substack, noma i-blog. Uma okuqukethiwe kwami kuhlale kuthandwa, ngingathola imali njalo ngisho noma ngingasebenzi ngosuku oluthile. Ngokusebenzisa izikhangiso, uxhaso noma babhaliselwe, kanjalo nokuxhaswa izinkampani ezingama-brand. Umsebenzi owodwa nje ungafinyelela izinkulungwane, noma izigidi zabantu, ngaphandle kokuthi ngichithe isikhathi esiningi emsebenzini. Abantu bafuna okuqukethwe nsuku zonke. Uma uhlinzeka ngolwazi oluwusizo, lokho kudala inani elibonakalayo. Ungakwazi ukukhetha umkhakha owuthandayo, ukwenza kube lula ukuhlala qotho, futhi uthuthuke kancane kancane.

Ngizizwa ngiwusekela kakhulu lowombono wokwenza imali ngokuthanda kwakho, ngoba lapho umuntu ethola indlela yokuhlanganisa uthando lwakhe nomsebenzi, kubakhona inhlalakahle engaphezu kwemali, injabulo, ukuzethemba kanye nenkululeko. Isibonelo sika-Liyanda ongumngani wami, siyakhuthaza. Ukuqala imidlalo yemidlalo ngokuzikhethela ukukhulisa kancane kancane bese ekugcineni kuba umsebenzi ogcwele, kuveza ukuthi ukuzinikela, ikhono, kanye nokuqonda imakethe, kungagula into oyithandayo ibe umsebenzi okhokhelayo. Mina ngokwami yebo, ngiyazibona ngenza okufanayo nalokho, ngenxa yezizathu ezilandelayo. Ukuzimela, akukho okudlula amandla okuthi ngiyasebenza, ngisebenza into engiyithandayo ngokwami, umqondo wokwakha into oyisebenzayo, ukwazi ukubona umsebenzi wakho ukhula, usiza nabanye noma uletha injabulo, kuyaneliseka kakhulu, inkululeko yesikhathi. Uma into uyenza ngolwazi nokuthanda kuyasheshisa kakhulu.

Izikolo zingaqinisekisa ukuthi abaqeqeshi baqeqeshwe ngokwanele kwezokuphepha kanye nosizo lokuqala ngale ndlela. Baqinisekise ukuthi abaqeqeshi bahambela izifundo eziqinisekisiwe kwezokuphepha kanye nosizo lokuqala ezinikwa ezinhlangano ezisemthethweni, njenge-Red Cross, St John Ambulance noma i-Department of Education. Baphinde bathole izitifiketi ezikhombisa ukuthi baphumelele kulokhuqeqeshwa futhi lezitifiketi zibuyekezwa njalo. Izikolo kumele zihlole njalo amakhono abaqeqeshi, ngokwenza izivivinyo zokuhlola ulwazi, izivivinyo ezingenziwa ngesikhathi esifushane, ukuhlola ukusebenza kwabo esimweni. Hlela izingqungquthela noma izinsuku zokuqwashisa lapho kuthuthukiswa khona ulwazi lwabo ngezindlela ezintsha zokuphatha izingozi, noma ukusiza ngokushesha. Qinisekisa ukuthi bahlala benolwazi ngezinguquko emthethweni wezokuphepha yesikole.

Sondela kubo bobabili ngokuthula uthi, ngiyabona sengathi kukhona okungahambi kahle, ake sikhulume kancane ukuze sonke sijabule. Buza umngani wakhe lona uneminyaka engu-nine, uZiyanda ukuthi kwenzekeni. Mhlawumpe akazange aqonde umthetho, noma ubefuna ukuzijabulisa nje kuphela. Buza umngani wakho uSiyanda oneminyaka engu-ten ukuthi yini emenze wacasuka. Phinda umthetho wendlela okumele kudlalwe ngayo uthi, siyadlala, sifuna ifulege kodwa akuvumelekile ukweqa ulayini ukuze kube-fair kuwo wonke umuntu. Yisho into ethokozisayo, njengokuthi, kuhle ukuthi sisephathini, sizodlala ndawonye futhi sibambene. Uma siqhubeka sihloniphana, sizokwazi ukujabulela wonke umdlalo esizowudlala namuhla. Mhlawumbe yenza amaqembu ahlukile okwesibili ukuze bangabi esibhekene ngqo noma uhlanganise laba ababili ukube babe seqenjini elifanayo.

Umdlalo esingawudlala, izilo nezimpungoshe, phecelezi monsters and mice. Awudingi lutho ngaphandle kwendawo evulekile. Ungasebenzisa amatshe amancane, amagxolo, noma imigqa yomhlabathi, ukudala imigqa noma izindawo. Abadlali kungaba u-six noma kuyaphezulu. Omunye uba yisilo, abanye baba yizimpungoshe. Dala umugqa noma umugqa ombili emhlabathini, kumele kudlulele izimpungoshe kolunye uhlangothi kwebala kuye kolunye. Isimi, isilo, simi maphakathi nendawo. Izimpungoshe, zimpungose niyagijima, ziphendule zithi, yebo sizogijima, ziyagijima ziwela indawo, kundlule isilo, isilo sizama ukubathinta. Uma impungoshe ithinta iba yisililo esilandelayo, kanjalo kanjalo. Ukweqa ngaphandle ngokuthintwa, isilo singalingisela ekulweni kwemigqa kuphela, asikujahi kakhulu.